Loko a ri mina ndzi tsakela ndlela ya manguva lawa, manguva lawa u mbala swiaambalo hi ku va xi humesa xivumbeko xa nkarhi lowu swi endla leswaku na wena u titshemba u twa u titshemba.

Nkoka wa wa swiambalo swa ndhavuko swi kombisa leswaku munhu u huma kwini naswona u xixima masungulo ya rixaka ra yena.

Hi ku ya hi ndhavuko mutekiwa u tala ku ambala xibelani lexi nga na mihlovo yo basa kambe muteki u tala ku ambala xikwama xa ndhavuko hi mihlovo leyi fambisanaka na mutekiwa.

Eka mpahla ya vanhwana xibelani xa ndhavuko xi fanele ku va na matariyali hala hansi, kambe eka vafana hembe ya ndhavuko ya manguva lawa yi yi fanele ku va na xifaniso xa Xitsonga hi mihlovo yo yo fambisa hi mihlovo leyi fambisanaka na na mpahla na xiambalo.

Eka xiambalo xa vanhwanyani xibelani xa manguva lawa xi fanele ku va xa matariyali ya le hansi, kambe eka vafana hembe ya ndhavuko ya ya manguva lawa yi yi fanele ku va na xifaniso xa Xittsonga hi mihlovo leyi faneke ni ya vanhwana.

Xiambalo lexi tolovelekeke lexi ringanaka xifuwo ni nhloko eka xiambalo xa le, xi va xa ndhavuko xi fanele xi tikomba leswaku loyi i wa le ka rixaka rihi.

Eka khale a ku tirhisiwa swa ntumbuluko ntsena kambe sweswi ku sungula ku hlanganisiwa na masala ya ntolovelo wa le dzongeni ka Afrika.

Ndzi nga endla swikombiso swa ndhavuko a ndzi ta tirhisa milayeni ni swikombiso leswi tolovelekeke eka swiambalo swa Xitsonga.

E-e, namuntlha vanhu a va ha ambali swiambalo swa ndhavuko nkarhi na nkarhi hilaha a swi endliwa khale, kambe va ha swi tirhisa eka tindlela to karhi ntsena.

N'wana wa mina swiambalo swa ndhavuko a hi swi ambali ntsena leswaku hi tshama hi sirhelelekile ntsena, kambe swiambalo leswi swi vulavula hi vutomi bya hina hi lahleko na hi ku hlula ka hina.

I ntiyiso a swi humelela eka nkarhi wa khale, eka nkarhi wa sweswi swi cincile kambe swa ha ri kona hikuva namuntlha vavasati vo tala va na ntshunxeko wo hlawula vutomi bya vona. Va dyondza, va tirha va na nkarhi wo sungula tiphuphu ta vona.

Vakokwana ni vatswari va nga byela vana va vona mitsheketo ya khale ni swivuriso xa Xitsonga, va endla leswaku vana va nghenela mikhuva ya ndyangu leswaku va tiva nkoka wa yona.

Vukreste byi khumba ndhavuko wa Vatsonga swinene hi ku susa minkhuvo yo karhi ya khale, ku cinca ndlela yo gandzela ni ku nghenisa swiyimo leswi endlaka leswaku ku va ni nhlangano exikarhi ka ndhavuko ni kereke.

Mintirho ya vavasati endyangwini hi ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga a ku ri ku sweka, ku hlamba, ku basisa kaya ni ku hlayisa swilo hinkwaswo swa muti. Kambe eka manguva lawa swi cincile hikuva sweswi vavasati va na nkarhi wo sungula tiphuphu ta vona.

Ina vakokwani van'wanyana va ha tirhisa mitsheketo na switori ku dyondzisa vana swa vutomi.

Ina, a ndzi ta rhandza ku dyondza Xitsonga hikuva a hi ririmi ntsena kambe i xikombiso xa ndhavuko rirhandzu ni vutomi bya rixaka.

I ntiyiso Vatsonga vo tala va lahla ririmi ra vona loko va fika emadorobeni hikuva va hlawula ku tirha, ku dyondza ni ku tsakela vutomi bya manguva lawa kambe leswi kokaka ku lahla ka ririmi ra rixaka.

Ku anakanya leswaku Xitsonga xa tika swi lulamile hikuva ririmi ri na swiyimo swo tala leswi faneleke ku dyondziwa.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku va ti nyungubyisa hi ririmi ra vona va ririmi ra vona va tiva leswaku ku vulavula ririmi ra ka vona swi ri swi ri swa xiyimo xa vumunhu, ndhavuko, vuxaka.

Hi ku dyondza ririmu na ku tirhisa mitsheketo ni tinsimu, va tlhela va tirhisa thekinoloji loko vo endla sweswo ndhavuko wu nga hanya wu ri wa manguva lawa.

Mintsheketo yi dyondzisa milawu ni vuhlayiseki, yi hlayisa ririmi ra ndhavuko yi dyondzisa switori swa nkoka, yi tlhela yi endla vana va tiphina hi ndhavuko.

Vukreste byi hlawula ku vulavula ripfumelo eka Xikwembu leswi cincaka ndlela leyi vanhu a va gandzela ha yona ni ndlela leyi vana va dyondzaka ripfumelo ra ndhavuko hi yona.

Vukreste na ripfumelo ra ndhavuko swi nga hanya swin'we loko vanhu vo hlawula timfanelo leti endlaka vutomi lebyi tsakisaka hinkwavo.

Ndzi nga sungula hi hi ku n'wu hlamuseta hi ripfumelo ra Xikwembu, ndzi tlhela ndzi n'wi dyondzisa timfanelo to fana na ku rivalela, ku rhandza ni ku tirhisana na vanhu van'wanyana.

I ku gandzela Swikwembu swa le hansi kumbe Swikwembu swa vatukulu, ni ku tirhisa munyama ni ku endla swifaniso leswaku va ta tshama va khongela swona Swikwembu swa hava.

Ndzi nga n'wi dyondzisa na ku va a twisisa leswaku ku mbala xiambalo xa ndhavuko wa vanhu van'wana, swi ndzi pfuna ku twisisa timbilus wi na swimpfeko ni matikhomelo ya ndhavuko yaleyo. Swi kombisa leswaku ndzi tshemba ku va na vuxaka byo antswa exikarhi ka vanhu van'wana, ni ku kombisa ku khensa ni ni ni ku kombisa ku khensa ndhavuko wa hina hinkwawo. Xana hi nkarhi lowu a hi vulavula hi swilo leswi vumbiweke hi ndhavuko wa munhu, ku tlhela ku dyondza ku va na nhlonipho ni ku hlanganisa rixaka leswaku na yena a kota ku twisisa leswaku nkoka wa ndhavuko wu lehile ku fika kwihi.

Eka nkhuvo wa vukati eka ndhavuko wa Vatsonga vavasati va Vatsonga va nga ambala swipheko swo fana na xibelani leswi kombisaka vumbhoni bya xitshungu ni vuyelo bya ndhavuko. Kambe vavanuna va nga ambala ndzalo ku ambala mpahla leyi swi kombisaka ku khensa ndhavuko ku kombisa vumbhoni bya vutomi byo hlawuleka, ni ku hlanganisa vuxaka byo byo tsakelana exikarhi ka mindyangu leyi nga kona eka nkhuvo wolowo wa vukati.

eminkarhini ya sweswi vantshwa a va ha a va ha hlawula mpfumelelo wa xintu ni ku dyondzisa swa le makaya ya vona hi ku pfumelelana ni ndhavuko, ku nga ha vonaka leswaku van'wana va rhandza ku landzelela tindlela ta le handle kambe loko va nga ambaleli swiambalo swa ndhavuko swi vula leswaku va lahlekeriwa hi nkarhi wo wo dyondza vumbhoni bya le makaya. Swi le rivaleni leswaku i swidyondziso swa le makaya swi nga ha khumbeka ngopfu eka ku tiva vumbhoni bya ndhavuko ku katsa ku tiva swipfuneto swa rimbewu, swikhongelo ni mindyangu ya hina.

Hi ku vona ka mina tani hi Mutsonga ndzi vona swi ri swa nkoka ku dyondza hi mpahla ya ndhavuko ya vanhu van'wana kambe ku ambala yona swi fanele swi endliwa hi ku tshembeka ni rirhandzu, hikuva u fanele ku kumisisa timbilu ni vumbhoni bya vanhu van'wana ku katsa mindyangu masikwini ni tindzimi ta vona. U tlhela u kurisa ku tshemba ni vuxaka byo antswa exikarhi ka maxaka ni vanhu. Ku ambala mpahla ya ndhavuko wa munhu un'wana swi kombisa ku khensa ni ku tirha hi rirhandzu, kambe swi fanele swi endliwa hi ndlela yo kombisa leswaku a wu lahlekeriwi hi vumbhoni bya ndhavuko wa wena.

Hi ku vona ka mina va le Ivory Park va ambala swa manguva lawa hi ku tlula swa ndhavuko hi siku na siku, naswona swa ndhavuko swi nga humelela ngopfu eka swikombiso swo karhi swo fana na siku ra ndhavuko, nkhuvo wa mindyangu ni le tihlangeletan'weni ta le xikolweni. Swa manguva lawa vana van'wani va tshama va tirhisa swona. Eka masiku yo hlawuleka vana van'wani va tlhela va ambala swipheko swo swe le ka ndhavuko wa Xitsonga swo fana na swipheko, swibelani leswaku va tikomba leswaku va huma kwihi.

N'wansati a feriwe hi nuna ku hlangana ni nkarhi wo phomola ni ku hlawula ku tiphina hi ku tshembeka, swi pfuna ku tirhisa mbilu ni ku lawula ku hlundzuka kambe ku endla xihoxo hi ku anakanyisa i ku nghenela vukati hi nkarhi lowu tsandzekaka swi nga ha endla ku tlakuka ka ka mabibi ya mbilu.

Hi ku twisisa ka mina vuhlalu bya nkhuvo i wa ndhavuko vuhlalu lebyi byi kombisa mbuyelo rihanyo ni vuxaka na ndyangu swi kombisa xikombiso xa xiviri lexi nga hlanganisiwaka na swiambalo swa ndhavuko ku fana ni swikombiso swa timhaka ta le kaya swimbolonolo swa ndyangu ni ku tsundzuka xa khale kambe ku ambariwa hi ndlela leyi kombisaka ku hlanganisiwa ni swiambalo swa ndhavuko ku fana ni tikhapu ta .

Xibelani lexi xi na nhlamuselo komba vuxaka bya ndyangu xi kombisa ku twisisa ni ku hlayisa vuxaka exikarhi kambe macinelo ya xibelani hikuva u kota ku yima kahle u tirhisa xisuti xa wena u xi rhendzevuxa leswaku u kota ku cina xibelani xibelani xi kota ku fambafamba kambe xi katsa ku kombisa swikombiso swa nkoka swa ndyangu ku endla leswaku vanhu va twisisa ku khoma vuxaka hi ndlela yo rhula ni yo tsaka.

Eka swiambalo swa siku na siku swa vavanuna i swa ndhavuko i ku mbala shirt leyi nga na swimbalonolo swa le kaya kumbe swa ndyangu va fanele ku mbala ti leti tirhisaka ku rhamba milenge hi ndlela yo hlayiseka.

Hi ku ya hi ndhavuko va fanele ku mbala tikhafu to rhamba milenge ku hlayisa ku rhamba milenge hi ndlela yo olova ni ku langutisa rihanyo va tlhela va mbala na vuhlalu ku tsundzuka ndyangu na ku kombisa vuxaka ku na vuhlalu bya mugodi lebyi kombisaka rihanyo vuxaka vuswikoti ni ku tsundzuka ndhavuko.

I dokodela Thomas Chauke Xinyori hikuva tlambi leyi hi yona leyi yimbelelaka hi swa ndhavuko hi yona leyi kotaka ku dyondzisa ndhavuko yi vuyisaka swa ndhavuko leswaku na lavantshwa va kota ku tiva ndhavuko wa khale.